Esi siganeko sizisa umanyano kwizwe lonke. Isiganeko esinje akuboni mbala, awujongi mbala, akho nempakamo, kubakho uthando. Kubethwa iivuvuzela kushaywe iziwiliwili, kuyiloo nto nje. Kugcwele uthando izwe lonke, akho buhlanga. Kubakho uncumo, uvuyo. Noba ubunengxaki ezi engakanani na, ngelo xesha xa usewubhiyoza iimpumelelo zalapha kweli lethu laseMzantsi, ubangathi unako konke ngoba siyaziqhenya ngebhola lethu.

Yonke loo nto yemidlalo ifuna umntu oqeqeshekileyo engqondweni ukuze xa kukho amaxesha okungaphumeleli, ingqondo ihlale ilindile ukuthi mayithathe apho konakele khona iqhubekeke ilungise. Loo nto inceda neemfundiso ke ngoku kubo bonke abo bakhoyo. Ndithi ke mna ndingamnceda lo mntana ngokuthi alungiswe ingqondo isehlo esinje singekafiki. Xa sifika isehlo esinjena akwazi ukusa amkela, kube lula ukuqhubekeka aphinde aqhubekeke kwakhona ngoba le nto isi-sport ihlala isilolonga side siphumelele.

Iitumente zemidlalo yehlabathi ibikhe yasingathwa nguMzantsi Afrika yiNdebe yeHlabathi yeRabhi, ibe yiNdebe yeHlabathi yeKhrikethi neNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo. Iphinde kwakhona ibe yiAfrica Cup Of Nations, ibe yiAfrica All Games, nazo ke endizibandakanyileyo.

Ngoku ndandisakhula ndandithanda kakhulu ukubaleka kwaye eyona ndawo ndandithanda ubaleka kuyo yayi-hundred metres. Ezinye ezi ndiphelelwa ngumphefumlo ngoba zazithatha ixesha, so istamina ndandingabi naso kakhulu. Kodwa ke ndadiba naso xa ndidlala isoka ngoba nasesoka ndingumntu oyidlala kakhulu isoka. Nalapha ke esokeni zandibe mkhulu ngoba ndandingengomntu othanda uba uba naso isitamina kodwa esona sport ndandisidlala kakhulu kubaleka, ezinye ndazama nje nesoka. Kodwa nayo yayiyeyona iphangaleleyo ngoba yayiyeyona yayithandwa kwasekhayeni sikhula. Ndaphela ndi-good kuyo kwayona isoka leyo, kodwa ke zange ndiphinde ndiqhubekeke ndiye ngaphambili nayo.

Ukuba umntana udlala imidlalo kuyamnceda ezintweni ezininzi. Umnceda umntana ngokuba ahlale enembeko, ufunda imbeko. Aphinde umntana afunde ukuncedana, aphinde afunde ukuncedisa. aphinde ingqondo ihlale isempilweni nakunye nokwenza izinto bucala, akungomntana othanda ukuluza. Ufuna uphumelela ngamaxesha onke, ngumntana ofuna uphumelela. Ngoba xa udlala imidlalo, yonke imidlalo efana nesoka, imidlalo efana nonyazi, umntana uhleli njena ufuna impumelelo ngamaxesha onke. Iyamnceda ke umntana lonto.